Khale vana va van'hwana a va tlanga mitlangu leyi a yi fambelana ni vutomi byo karhi.

Mitlangu yi pfuna vantshwa hi ndlela leyo, vantshwa va kota ku dyondza swilo swo hambanahambana hi ku vutihlayisi bya vona na ku tirhisa nkarhi, ku ti nyiketela eka mitlangu naswona swi endla leswaku vantshwa va kota ku dyondza mitlangu yo hambanahambana ku fana ni bolo ya milenge, bolo ya mavoko ni swin'wana na swin'wana naswona va fane va tirha hi nkarhi ku endlela leswaku mitlangu leyi yi tshama yi hlayisekile kumbe va tiva milawu ya mitlangu hinkwayo leswi swi nga ta va kona ni le ka rixaka hinkwaro ku ri loko va heta ku tlanga mitlangu leyi va ta kota ku va ni nhlonipho eka vanhu hinkwavo naswona swi ta endla leswaku mianakanyo ya vona yi anakanya swilo leswinene minkarhi hinkwayo.

A tumbuluxa e mitlangu yo cina leswi swi nga ta tsakisa munhu un'wana na un'wana ku joyina mphikizano lowu wo cina vanhu va wina emugangeni ku tsakiwa.

Hi leswaku n'wana a fanele ku tlanga mitlangu yo hambanahambana a nga tshameli ku tlanga xilo xin'we eka tikhompyuta kumbe etifonini, u fanele ku va i tlanga na van'wana vana mitlangu yo fana na mitlangu ya bolo ya milenge kumbe ya mavoko kumbe swin'wana na swin'wana.

Swilo leswi ndzi swi tsakelaka i ku hlambela kumbe ku khida, swilo leswi swi ni tisela ntsako hikuva ni swi rhandza ngopfu ku hlambela naswona ni lo ka ni nga fikeleli laha ni feke ni fikelele kona hi ndlela yo ni hlambela ni joyina tikhomphethixini to hlambela.

Ku hungasa a hi minkarhi hinkwayo naswona ni fanele ku i hi ku fambisa kumbe ku lulamisa nkarhi wa mina minkarhi hinkwayo, ku veka nkarhi wo hungasa kumbe nkarhi wa swilo swa nkoka.

Swa ndzi tsaka swinene hikuva ndza swivona leswaku ndzi na vutihlamuleri kumbe vuswikoti byo ni nga ti endlela swilo ni nga languteli munhu n'wani kumbe ku pfuniwa, naswona swi na nkoka swinene leswaku eka wishlist ya mina ni kota ku fikelela swilo hinkwaswo leswi ni swi wish-aka.

A ndzi ta hlamula hi ndlela yo tsaka swinene hikuva swi kahle ku va ku ri na minchumu kumbe swilo swo tala leswi swi tisaka ntsako nkarhini wolowo kumbe ndhawini yaleyo.

Swi endla leswaku vana na vona va va na ntlhontlho kumbe ku tsakela ku endla mitlangu ya le xikolweni hikuva vatswari va vona va va va karhi va va seketela ku endla mitlangu leyi, naswona swi ta va pfuna eku ya emahlweni.

Vanhu lava ni nga ta va tshemba hi lava ni nga le kusuhi na vona ni va tivaka ku fana ni vanghana ni maxaka ku ri loko ku tshika ku ri na swiphiqo, swirhalanganyi ni ta kota ku va fikelela kusuhi ni va tiva.

Swi nga endliwa leswaku vantshwa va dyondzisiwa hi hi swirhapa, mahlayiselo na maendlelo ya swona, ku endlela leswaku va va na ku navela ku hlayisa swirhapa kumbe ku tinghenelerisa eka ku endla swirhapa.

Xiendlo xin'we xa swo hungasa leswi ni lavaka ku swi ringeta kumbe ni nga swi ringetaka i ku yimbelela, hikuva ndza swi tsakela swinene naswona swi nga ta ni pfuna hi rin'wana ra masiku.

Ndzi tala ku swi tsala eka dayari ya mina ku ri siku rin'wani loko ni hleketa ku yi hlaya ni ta swi tsundzuka ku, ho ni tshame ni endla swilo swa so hi nkarhi wa swona naswona swi ni tsakisi ku fikela kwini, ku ri rin'wana ra masiku ni ta tlhela ni swi endla.

Nkoka wa vutiolori leswaku rihanyo ra munhu ri tshama ri hlayisekile masiku hinkwawo, munhu a nga tali ku khomiwa hi vuvabyi naswona swi endla leswaku miri wa munhu wu tshama wu hlayisekile, a nga vi na vuvabyi byo nyuhela kumbe vuvabyi lebyi nga ta hlasela miri wa yehe.

Ndzi nga endla leswaku ni va na ku vilela swinene embilwini kumbe ndzi kwata hikuva i swilo swi fanele swi balansa, vutihlamuleri byi n'wani byi fanele ku va ni byi endla hi nkarhi wo karhi kambe swilo leswi swi ndzi tsakisaka na swona swi va na nkarhi eka minkarhi yaleyo ni nga va ka ni ri na yona masiku hinkwawo.

Hikuva minkarhi yo tala u va u endla swilo leswi swi ku tsakisaka naswona swi tshama swi ri emianakanyweni ya wena minkarhi hinkwayo.

Ina ni vona swi ri na nkoka hikuva vanhu va kota ku dyondza swilo leswi va tlhelaku va kotaka ku swi endla va nga dyondzi ntsena swi helela etibukwini, kambe loko ku ri na ti-practical-i va kota ku tlhela va swi endla va swi purakitisa ku ri swi ta va pfuna loko se va kuma mintirho va nga sunguli ehansi.